Le yona e ka abela balemirui ka madi go akaretsa ditlhomamiso tsa peo, manyoro le diphologolo. Puso e abela balemirui dimpho tsa di , ditanka tsa metsi le dilwana tsa temo le go thusa ka mo le dikago tse di jaaka diphaphosi tsa diphologolo ditanka le dipompo tsa metsi. E tla thusa gape balemirui ba ba tona go simolola kgotsa go oketsa dikgwebo tsa bone. E rotloetsa temo ya madi a a kwa tlase le go netefatsa dijo kwa malapeng, go na le dithuto le kweetliso tsa balemirui ba ka tsenelelang go ithuta ka mekgwa ya temo ya sejo se ntšha, modern agriculture.

Gantsi mela e epiwang fa go jala dijalo e tshwanetse go siana ka selekanyo se se ka nnang ka seventy-five centimeter go ya go ninety centimeter go ikaegile ka mofuta wa dijalo tse o di jalang. Dijalo tsa gago ga di a tshwanna go nna gaufi thata, di a mme di tlhodisana ka metsi, phepo le lesedi la letsatsi. Se se ka fokotsa kgolo ya tlhagiso ya tsone gape selekanyo seno se dira gore go nne motlhofo go rola lotseno, go nosetsa, go tshela manyoro, go phutha kgotsa go robega dijalo.

Baithuti ba ba tswang kwa magaeng ba lebana le dikgwetlho di le dintsi fa ba leka go bona dithoto tsa temothuo. Dikgwetlho tse, di dira gore ba nne mo morago ga baithuti ba ba nnang mo metseng. Dikgwetlho tse tsa baithuti ba lebaneng le tsone ke go tlhoka dikolo kgotsa dikolo tse di rutang temothuo mo tikologong ya bone. Go na le a mantsi a magaeng a senang dikolo tse di rutang dithuto tsa temothuo mme se dira gore baithuti ba le bantsi ba seke ba kgona go ithuta ka temo sentle.

Diyunibesithi le di-college di ruta mekgwa e e ntšha ya temo e e amanang le thekenoloji modern farming methods. Se se thusa balemirui go fetsa diphephetso tse jaaka bophirima jwa lefatshe, diboko le bolwetse jwa dijalo le diphologolo. Baithuti ba ithuta go dira dipatlisiso tse di amanang le temo ya selegae jaaka go bona tse di ikamanyang le mmu wa gae, se se kgonang go tlhagisa ditharabololo tse di amang balemirui ka tlhamalalo. Thuto ya maemo a a kwa godimo e ruta baithuti temo jaaka kgwebo e seng fela tiro, ba ithuta go rulaganya, go dirisa madi sentle le go bapatsa se ba se tlhagisang.

Nka jala mo lebating la ntlo, balcony, marulelong kgotsa mo loboteng. Seo se dira gore dijo tse di tshwanang le merogo ditamati le dimela tse di nang le monko herbs di nne gaufi le ntlo. Ditshingwana tse di emeng di fokotsa ditlhokego tsa dipalelo tse di tswang kwa mafelong a a kgakala, di nweletsa phefo le oxygen-e, di fokotsa botshelo jwa ditshila mo motseng go tokafatsa phepo le bophelo jo bo . Fa go jala dimelo tse di jewang, o ja dijo tse di-fresh-e tse di senang di-chemical-e, e oketsa phepo e e siameng mo malapeng. Go fokotsa ditshenyegelo tsa dijo go jala sengwe jaaka sepinatšhe, parsley le lettuce mo tshingwaneng ya gago go ka fokotsa bokete jwa go reka dijo letsatsi le letsatsi.

Phetogo ya maemo a bosa, climate change ke tshwetso e e kgolo mo temo ka gonne maemo a a sa iketlwang a bosa a ama kgolo ya dijalo, boitekanelo jwa diphologolo le tlhagiso ya dijo. Maemo a bosa a fetoga a ka ntlha ya ditlhakolelo tse di oketsegileng tsa carbon dioxide le ditshila tse dingwe tse di tswang mo tirisong ya mafelo a a tukisang, fossil fuel. Bophirima jwa lefatshe, drought, dijalo ga di kgone go gola sentle mme diphologolo ga di bone metsi le pholo ya go fepa, dipula tse di feteletseng go baka go , go senyega ga dijalo le bolwetse mo dimeleng le diphologolong.

Basadi gantsi ke bone ba tlhokomelang dijalo tse di jewang mo malapeng fa borre ba tsena thata mo temothuong e kgolo tsa diphologolo, bašwa bone ba tlisa maatla, thekenoloji le mekgwa e mentšha ya go mmela. Go tsweletsa temo ya sejo se ntšha bašwa ba tlisa megopolo e mešwa, thekenoloji le kgatlhego e ntšha mo temong. Go netefatsa phepo le matshelo a malapa basadi ke ba phepo mo malapeng ka jalo ba tshwanetse go nna le bokgoni mo temothuong. Go aga ikonomi ya loago, fa borre le bašwa ba rotloediwa ba ka tlhama kgwebo e e ikemetseng mme seo se tlisa ditiro.

Go thibela go senyega ga dijo, dijo tse di theilweng mo diphologolong di senyega ka bonako fa di sa boloka mo motsweding o tshwanetseng. Ketane e e tsididi e fokotsa ditlamorago tsa dikoko tse di bakang busula mo dijong. Go sireletsa boitekanelo jwa batho, fa nama kgotsa maswe a jewa a senyegile a ka baka malwetse a a kotsi jaaka food poisoning kgotsa Listeriosis. Taolo ya moedi o o tsididi e netefatsa gore dijo di sireletsegile go jewa go tokafatsa boleng le tatso ya dijo. Fa dijo di le mo moeding o o siameng mmala le tatso ya tsone di tsela di le botoka di nna tse di nang le boleng jwa phepo jo bo kwa godimo. Go netefatsa tumelano ya melao ya temo le pabalesego ya dijo makalana a puso a tlhokomela gore mafelo a a rekisang nama le maatla a latela melawana ya hygiene le moedi o o tshwanetseng.

Dikgoro tse di sireletsegileng di thibela magodu le batho ba ba sa letlelesegang go tsena mo polaseng. Se se oketsa polokego ya diphologolo, dijalo le di diriswa. Go laola tsela ya go tsena le go tswa, fa kgoro e le mo tirisong e e siameng balemi ba kgona go itse gore mang o tseneleng le gore ditirelo di tsena ka nako e e rileng. Se se thusa mo go dirileng diphatlhalatso le go ngwala ditlaleletso tsa bagatisi. Go sireletsa diphologolo, dikgoro tse di tswetsweng sentle di thiba diphologolo go tshaba kgotsa go tsena mo ditseleng tse di ka nnang kotsi mo go tsone le mo bathong. Go thibela tshenyego ya dijalo le mmu, fa dikgoro di siame, diphologolo tsa naga kgotsa diphoofolo tsa batho ba bangwe ga di ka tsena mo masimong go senya dijo.

Badiri ba nakwana ga ba pateleditswe go newa ditlamelwana tse dingwe. Banna ba le ruri ba newa dikonteraka, mafelo a bodulo, madi a phenšene le ditlhokomelo tsa botsogo ka jalo dikgwebo di kgona go boloka madi.

Go na le seemo se se tshwanetseng sa akaretsa boitseanape kgotsa motlhatlheledi yo o nang le phitlhelelo ya bokgoni kgotsa kitso e e oketsegileng ka temo kgotsa . Setlhopha sa balemirui kgotsa baithuti ba ba ikemiseditseng go ithuta kgotsa go tokafatsa bokgoni. Mokgwa wa go fetisa kitso, kitso e ka fetisediwa ka ditsela tse di farologaneng dithuto ka sefatlhego-sefatlhego, seminars, dipuo kapo dipontsho kweetliso ya mo tirong, on-site training, dipontsho tsa matsogo, ditlhopha tsa thuto kgotsa tsa temo, ditlhatlhobo tse di kopaneng, seemo se se tlhamang motswako wa kitso. Motlhatlheledi o dirisa maitemogelo a gagwe mekgwa ya sejo se ntšha le dipatlisiso go ruta balemirui kgotsa baithuti ba tsaya karolo ka dipotso go dira ka matsogo kgotsa go simolola merero ya bona.

Nka kgetha peo e ikamanya le komelelo kgotsa e e jalwang moragonyana, ke a itse nako e e siameng ya go jala mme ke iketle ke seke ka jala pele ga dipula di simologa. Ke a a boloka metsi, ke a tlhopha matamo kgotsa diphologolo tsa metsi go boloka metsi a dipula tse di fetileng, ka dirisa mekgwa ya temo e e bolokang mmogo jaaka go khurumetsa mmu, go lema ka kgotsa ka methale ya conservation agriculture, ke a tlhola temo e nnyane kgotsa e e ikemetseng, ka lema ditlhare tse di tlhokang metsi a mannye jaaka mabele leruo tse le dinawa, ka simolola temo e e nyenyane pele ke fetela kwa godimo fa dipula di simologa.